Izikolo eziningi-ke zisebenzisa izinhlelo ezahlukahlukene zokubhekana nosizo kokuqala kanye nokuzibandakanya kweminye imikhakha. Izikole ezihlukahlukene ziye izifundise ukufaka mhlawumbe izifundo ezilula ukudlala mhlawumbe ama-role play njalo njalo. Bese ukuba nawo ama-first aid kit ukuze abantu bakwazi ukuwasebenzisa bazi nokuthi yini ephakathi, kanti izikole zamabanga aphezulu ziyeke zisebenzise izinto ey'njengo-life orientation kanye no-life skills ukuze zifundise abantu ukugoma izifo ezahlukahlukene. Kuye kube nezifundiso ze-CPR, zo-first aid noma basic e-training, kube namaphrojekthi okufundisa njalo njalo.

Yebo, kufanele ahlale ekhaya. Ngaziphi izizathu? Ngisho noma ezizwa ephile kahle, ukunakekela abanye kubalulekile, ngoba kuvikela ukuba i-COVID-19 lena ingasabalali, futhi ingadluliselwa kwabanye abantu, futhi imithetho yezimo zokuphepha isho njalo. Kubalulekile ukuthi lapho ngigula nginesifo esithile esifana ne-COVID-19 esithathelekayo, kubalulekile ukuba ngibe nomqondo wokuvikela abanye, ngoba nemithetho yalelizwe lase-South Africa isho njalo. Ukuphuma kwami kungaholela ukuba ngingagcini ngokufakela mhlawumbe amalunga omndeni kuphela igciwane, kodwa ngifakele nabanye amalungu omphakathi.

Kubalulekile ngoba imikhaya noma imindeni ihlale phansi ihlele isikhathi sokukhuluma ngezimo ezahlukahlukene ezingase zenzeke, futhi imaphi amathuluzi noma izixwayiso ezingasetshenziswa ukuze kusizwe lona osekhulile. Kubalulekile ukuba kule mihlangano yemindeni eba khona naye lo osekhulile abe khona uma kwenzeka afake olwakhe uvo, futhi kubalulekile ukuba alanyulelwe kubhekwe zonke izimo ezihilelekile, futhi kubonwe ukuthi isiphi isixazululo esingcono ekungafinyelelwa kuso.

Ukuze nezidingo zabafundi abahlukahlukene kudingeka mhlawumbe ucabangela izimo zabo, amakhono, nezidingo zabo ezihlukahlukene. Kufanele ube lula ukuze ikwazi ukufinyeleleka kubo bonke abafundi. Abafundi abakhubazekile, abanye mhlawumbe abafundi abangakhulumi isingisi njengolimi lasekhaya. Kufanele lolu lwazi likwazi ukubafinyelela . Kubalulekile-ke ukuguqula indlela yokufundiswa kuye ngokwezidingo zabafundi, ngoba abafundi abasemananini aphansi, nalaba abasemananini aphezulu esikolo ngeke bafunde ngendlela efanayo. Mhlawumbe kula bafundi abadala, ukufaka izinto ezinjengo-mental health first aid, kungaba usizo kakhulu. Kubalulekile-ke ukuthi nemfundo mhlawumbe ihlanganise nezobuchwepheshe nezindlela ezithile ezisebenzayo ukuze bakwazi ukufunda amaphuzu .

Kungaba nzima kakhulu kulo mcima mlilo ukuba akwazi ukuthi aye kulesi simo, ngenxa yokuthi uyaqala ukuthi awenze lo msebenzi, futhi kungenzeka lesi simo esiphuthumayo sibe esicindezelayo. Ngakho kubalulekile ukuba aqhubeke ezinakekela, ezivocavoca. futhi kubalulekile ukuthi athole usizo kwabanye. Nokubuza imibuzo ebalulekile yokuthi izimo ezihlukahlukene ezinjengalezi .

Indlela yokwenza lokhu ngokukhuluma ngezinkinga zethu, noma ukukhuluma nabanye ngemizwelo esinayo. Mhlawumbe ngingakhetha umuntu engimthembile ngikhulume naye. Ngezinye iy'nkathi kungasiza ukubhala phansi izinto engizizwayo noma imizwa . Kubalulekile futhi nokunakekela umzimba ngokuzivocavoca ngokujwayelekile noma njalo, ukuphuma mhlawumbe endlini ukuthatha nje uhambo, ukugijima njalo njalo. Ebese ukuphuza amanzi amaningi anele, ukudla ukudla okunomsoco, futhi nokulala ngokwanele kungaba izinto eziwusizo kakhulu.

Ukuthenga imithi ekhemisini noma emtholampilo othembekile kubalulekile ukuze ukwazi ukuqinisekisa ukuthi lo muthi uyawusebenzisa, futhi umuthi ophephile. Kwenza futhi ugweme nokudayiswa kwemithi efakelwe noma imithi engamanga engase mhlawumbe ingabi nalokho okuthiwa inako . Kuvikela futhi ukuthi kungabi neminye imithi mhlawumbe ezitholayo ihambisana neminye imithi futhi ekungeyona esemthethweni.

Kungenxa yokuthi izibhedlela zikahulumeni ziyagcwala ngenxa yokuthi wonke umuntu uyazisebenzisa, kanti futhi ziphinde zisetshenziswe nayilaba abafikayo bokuhamba abavela emazweni ahlukahlukene. Ngesikhathi esifanayo asinabo abantu abaningi noma abantu abanele abazokwazi ukusebenza kusona abangabonesi, abangabodokotela njalo njalo. Lokho kwenza ukuthi abantu abadinga usizo babe baningi, kodwa abantu abangabasiza babe bancane kakhulu.

Kungasetshenziswa izindlela eziningi ezahlukahlukene, njengokuhlanganisa izifundo noma izifundo zempilo nezimo eziyingozi. Njengokubhekana nesifo sikashukela, nesifo sohlangothi, noma ezinye izinto ezingase zenzeke. Bese emva kwalokho singafaka izifundo zokuvikela nokunakekela, mhlawumbe ukubaluleka kokugoma, mhlawumbe ukugomela i-COVID-19 nezinye izifo ezahlukahlukene, futhi singahlanganisa nobuchwepheshe ukuze zikwazi ukuba izinsiza zifundisa usebenzisa amavidiyo, iy'nhlelo zakwi-TV, noma ezinye izinto ezihilela ithekhinoloji ezingakwazi ukuthi zibaqeqeshe.

Izinzuzo ukuthi ngiyakwazi ukuthola usizo kusenesikhathi emtholampilo, futhi ngiyakwazi ukuthi ngithole amaphilisi noma i-medication eba wusizo ekutheni ngikwazi ukulawula lesi sifo.

Ngingahlanganisa izakhi eziqinisekisa ukuba bangakwazi ukusebenza ngokuzethemba, futhi ngempumelelo. Phakathi kwakho izinto engingazifaka mhlambe ukufundisa izisekelo zokusabela ezingozini. ukusola izimo, shesha. ukubona izimo eziyizingozi, amakhono okusindisa njalo njani. Ebese ngingafaka nemfundo yezempilo yokuzivikela kugwenywe ukulimala mhlawumbe nokungcoliswa ukubaluleka kokugqoka izimpahla zokuzivikela ngaso sonke isikhathi ezinjengamamaskhi, amaglavu, njalo njalo.

Indima abayidlalayo ukufundisa futhi ukusiza abanye ukuze baqonde ukubaluleka kokusebenzisa umgomo noma wokuthola umgomo. Ngezinye izikhathi abanye abantu abaqondi ukuthi kungafanele bakwenze lokho. Ngakho kubalulekile ukuthi laba abasebenza kwezempilo bakwazi ukubafundisa abantu, babaqeqeshe, futhi babasize babone ukubaluleka ngokuthola le migomo.

Banganciphisa ukucwasa emphakathini ngokumema wonke umuntu ukuba abe yingxenye kwalokhu kuqwashiswa okuzokwenzeka, futhi bangaqiniseka ukuthi abahlazi abantu, futhi kuleyo ndawo ababamemela kuyona, kube nezingxenye ezihlukahlukene mhlawumbe zokukwazi ukuhlola ukuze abantu bakwazi ukuthola ukuthi banalo yini leli gciwane. Lezi ndawo kubalulekile ukuba zindawo , futhi kube zindawo lapho umuntu angangena emunye akwazi ukuthola usizo.